Mokgotsi wa ka, ho betere hore re dule re ikwetlisa hore re tholahale ka mehla ntse re le ba batjha sefahlehong le mmeleng ya rona. Le bophelong ba rona re tla dula ntse re phetse hantle ha ntse re ikwetlisa ka matsatsi le ka matsatsi.

Mananeo a bophelo bo botle bo wa hlokeha dikolong. Hobane bana ba bangata ba tsuba kwae ka hara sekolo, ba ima ka hara sekolo. Jwale ha ke tshepe hore ho teng mananeo ao a tla re ho ba ruta ka bophelo bo botle.

Motswalle wa ka ha ne ke le monyenyane ne re rata ho bapala lebekere, lebekere ke ho nka lebekere o le behe mane harenyana ho lebala, ebe rona re ya ipata ebe wena wa re batla. Ha o ntso re batla jwalo, nna ke tla be ke tswa ke mathile ke lo le rahela hole kwana, ha ke le rahela hole kwanana o tsebe wena tshwantsho o le mathele mo le leng teng moo, ha o le batla, ha o le mathela o tsebe nna ke lo ipata hape. Yoh! o tla dula o re batlile ka nako tse kaofela tse, ntate mobapalo o monate hakaalo.

Ha o batla ho baballa setswalle, o tla tlameha ke hore o ithute motho haeba motho eo ke motho ya meharo. O bue le yena hantle, empa ha sa utlwisisi tjhe, o tla tlameha ke hore o qetelle o sa etse setswalle le yena hobane le tla dula ntse le qabana ka nako tsohle. Empa motswalle ya motle ke motswalle yane a kgona ho bontsha motho diphoso tsa hae.

Bana ba ka ha ne santsane ke hola ne ke bapala lebekere. Lebekere ke ho nka lethini kapa ntho e nngwe le e nngwe kapa bolo oe beha hara lebala. Ha o qeta moo, ebe le a ipata ebe wena o batlana le rona ha ntso re batla haeba o sa re bone. E mong o tla tswa a e raele hole kwana ebe wena wa e lata ka mo hape ntse re ipata. Ne re bapala hape re bapala le sekotjhe, sekotjhe ke sane sa hore re se ngola fatshe ebe ntse re jumper jumper re jump-ela ka hara di-blocks tseo.

Motswalle wa ka ho nepahetse hore bana ba dule ba ikwetlisa, ene ho nepahetse hape hore bana ba ye boikwetlisong bo tshwanetseng bo nang le metjhini kapa yona sports ground. Hore bana ba dule ba kwetlisitse ba hole ha monate. Mokgotsi wa ka ke kopa hore le bana ba hao ho dule o ba etsa jwalo.

Mathata a ba kopanang le ona ke yane ya hore ebe motho o na le tshimonyana e nyane feela ya hore, o jetse ho yona. Jwale ke taba yane ya hore a ka se ke a kgona hore a ye mmarakeng ho lo rekisetsa mmaraka, hobane tshimo ya hae e nyane a ka se kgone ho rekisa moroho o monyane. Mmaraka o batla hore o rekise ntho e kgolo ho re o kgone hore o rekelwe ke ona mmaraka. Empa tsela ya bona hore ho rekwe meroho ya bona ke ona eo ya hore banne ba tsamaye tsamaye. Haeba ba batla tjhelete ka pelenyana, ba tsamaye tsamaye kapa ba dule hona di trateng moo, ebe rona hee re tla reka rona batho ha ntse re feta feta.

Ho bapala dipapadi ho thusa mmele ya rona hore, masapo a rona a dule a tiile kelello tsa rona di dule di le di le tjhatsi ka nako tsohle. Ntho e nngwe le e nngwe e re etsang o ska thola motho, so o etsa o nkare o hateleile, o ra powa ka pelenyana feela ho bontsha botho.

Mefuta ya sekolong ke bolo ya dipapadi, ke bolo le ho matha. Nna ne ke ke bapala bolo, ke matha hape hape.

Papadi ya ka ya bolo hobane ke e rata haholo ha ke e bapala ke e bapala ka pelo ya ka kaofela. E entse hore le ha ke fihla makeisheneng a mang ke bapala bolo ke kgone hore batho ba mpone haholo. Jwale le wena ha o ka bapala jwalo ntho e nngwe le e nngwe eo etsang oe etse ka pelo ya hao kaofela, o tla thola o ratwa ke batho le hona moo o tsamayang teng, ebe ntho tsa hao di a phomella.